Ke ne ka iphitlhela ko boemafofaneng, mme ga ke ise be ke palame sefofane.

Ee, ke toro ya me ya gore ke iphitlhele ke palame sefofane, ka rata go palama se se yang mosemawatle.

Tiriso ya dibese mo toropong ya me ke e e siameng, sengwe se ke se ratang ka tiriso ya dibese ke gore e fokotsa sephephethe mo mmileng. Sengwe se ke sa se rateng ke gore bese di tsamaya ka nako, mme fa o latelwa o ka iphitlhela e go siile.

Fa o dirisa karata e botlhale mathata a a tlwaelegileng ke gore karata e e ke se tsewe sentle ke se diriswa, go nna le dikgwetlho tsa polokesego le diphoso mo tsamaisong gape ga e amogelwe mo dikarolong tsotlhe tsa kgwebo.

Motho o nna mokgweetsi yo o siameng wa bese fa a na le maikarabelo pelotelele le kitso ya melao ya tsela, bakgweetsi ba thusa mo tirong ka go tsamaisa batho sentle, go netefatsa polokego, le go tlisa tsholofelo mo maitemogelong a go ya tirong.

Strike fa se le teng batho ba ka lebana le dikgwetlho tsa go fitlha kwa tirong ka nako. Go ka nna le diphetogo mo tsamaisong, e ka amang ditlhagiso mme seo se ka tsosa kgatelelo e golo mo botshelong jwa badiri.

Di netefatsa gore batsamaisi le bapalami ba kgona go rulaganya letsatsi la bone le go fitlha kwa mafelong ka nako. Fa bese e ka go ema dinao o ka nna o leka go batla tshedimosetso gore dibese tse dingwe di ka emela kae, go tswa go mokgweetsi kgotsa mo tirelong ya barekisi.

Ee bese e kile ya ntshiya ka lebaka le lengwe, e ne e le gore tag e ke e dirisang go palama bese matsatsi a teng a ne a fedile.

Mo tikologong ya me go kile gwa nna le ditshupetso tsa dibese, maitemogelo a me ke gore ditshupetso tseno di dira gore go nne le dikgwetlho tsa tsamao, go nna le le kgatelelo mo bathong. Bapagami ba amega thata ka gonne fa ba ka se fitlhe kwa ditirong kgotsa kwa dithutong ka nako, mme seo se ba tlisetsa mathata mo botshelong.

di tsamaya mo ditseleng tse digolo mme tse di mogare ga metse ga di tsamaye, seo se dira gore go nne le Mo dibese di emelwang teng fela.